E ke ba motho ya phomotsehileng ha ke sebedisa device ya motho eo mosebetsi wa hae oe ikgethileng haholo boiphihlelong ba technology. Hobane seo se etsa hore mosebetsi o mong le mong o ko etsang. Device-eng ya hae o bonahale ebile o tsebisahale hore mohlomong le ha motho e mong a ka sebedisa device eo, ha ba na le ho phoso kapa ho sa nepahalang ho etsahetseng. Ho tsebisahale hore nnete nnete botlokotsebe boo kapa phoso eo e entswe ke mang.

Ke nnete re sebedisa di-smart phone e leng mehala ya thekeng ya sejwale jwale e re tsebisang ka boemo ba lehodimo. Empa ke bona ho ntse ho hlokahala hore lesedi kapa yona radio ho hlokahala hore e nne e fane ka ditaba tsa boemo ba lehodimo hora le hora. Hobane ho na le batho matsatsing a kajeko, ba ntseng ba se na tsona di-smart phone ba ke keng ba bona boemo ba lehodimo ntle le hore ba butlwe diyalemoyeng tsa bona. Ke ka hoo ke bonang ho ntso ho hlokahala hore di-radio-ng ho nne ho phatlalatswe boemo ba lehodimo.

Nka eletsa malome wa ka ka hore a se halefe haholo hobane ho ntso hona le dibaka tse ding ntle le koranta moo a ka fumanang ditaba teng. E ka ba di-radio-ng, di-television-eng kapa marang rang jwalo se ka bongata ba rona ha re sebedisa di-smart phone, empa ha malome a se na smart phone ka ha nna ke santsane ke le motjha ebile ke na le sona smart phone. Nka se be le bothata hore malome a sebedisitse smart phone tsa ka hore a fumane ditaba taba tseo a dumelang hore a ka di fumana koranteng ka mehla le matsatsi. Empa di-television-e di bohlokwa, di-radio, di bohlokwa le ona marang rang.

Streaming ke tsela e nngwe ya hore o ka shebella di-movie kapa di-series tse shejellwang TV empa o di shebella founung ya hao eo e leng smart phone, e sebetsa ka tsela e tjenang. Phone ya hao e tshwanetse hore e be le data mme o kgone hore o di shebelle internet-eng. O ka shebella di-movie di feng kapa di feng internet-eng jwalo ka bo ho Netflix-e jwalo jwalo, empa le tsona di-series tse kenang television-eng, o ya kgona ho di shebella ha fela o ka kgona ho connect-a D_ S_ T _V ya hao internet-eng. O kgone ho shebella di-series tsohle tseo di ratang.

Ka nnete, nnete, ka pono ya ka, ke bona bokamoso ba basebetsi matsatsing a kajeno bo sa ema hantle hobane mesebetsing hao sa batlwa palo palo ya basebetsi ba bangata. Ho se ho batlwa basebetsi ba mmalwa fela hobane technology e teng e thusetsang, mohlala jwalo ka dipolasing. Pele ho no hlokahala batho ba bangata hore ba tlo kotula, empa kajeno ka lebaka la metjhini e mengata e seng ele teng e thusang ho ka kotula. O ka fumana e le batho ba babedi fela kapa ba mmalwanyana ba kotulang ba sebedisa yona metjhini eo. Ha o sa hlokahala matsoho a le a mangata ngata jwalo ka pele, jwale ke a dumela hore ke nnete. Bokamoso ba basebetsi ha bo sa le maemong a matle ho hang. Ka lebaka la technology.

ChatG_ P_ T e etsa hore mosebetsi o be bobebe haholo, haholo holo ha o ngola dintho tsa sekolo jwalo ka assignment, CV, cover letter jwalo, jwalo. ChatG_ P_ T e ithlokela fela data, o kena internet-eng, o ya e search-a o e sebedisa jwalo ska ha o sebedisa WhatsApp ya hao, empa phapang ho le WhatsApp ke hore ho yona o botsa potso efe kapa efeng mme yona eo fa karabo ntle le ho senya nako. O kgona ho ba leseding haholo hore a na potso ya hao ya sekolo e batla eng. E o fa karabo mme o kgone ho bona lesedi hore o batla eng. Ha wa lokela hore o ka qopitsa karabo e le jwalo empa o kgona o fumane lesedi.